Thekenoloji e fokotsa ditshenyegelo tsa go tshela mo diteropong, ka go dira o nne bonolo go reka dilo le go tsaya maeto ka tsela e batho ba bolokang madi le nako.

Kgopolo ya Setswana ya botho e tlhotlheletsa botshelo jwa lelapa ka go gatelela tshwaragano, tlhokomelo le tlotlo magareng ga maloko. E ruta gore motho o amana le ba bangwe ka kutlwano le thusang mo go oketsa dikamano tse di tlileng mo malapeng le mo setšhabeng ka kakaretso.

Dijo tsa setso tsa Setswana tse ke di itseng ke bogobe, lerotse, le dikgobe. Ke ithutile go di apaya le thusa mo lapeng. Go apaya ke go tsamaisa dijo ka kelotlhoko mo sekotlolong kgotsa ka diatla ka tlotlo le kutlwelobotlhoko dijo di seke tsa tabogela kgotsa arolelwa.

Boeteledipele jwa setso bo ikaegile mo ditlwaelong, bo tlhokomela setso le dikgotlhang tsa setšhaba. Boeteledipele jwa dipolotiki o ikaegileng mo molaong go laola puso le naha. Baeteledipele ba setso ba na le tlhotlheletso mo setšhabeng, fa baeteledipele wa dipolotiki ba na le maatla a semmuso.

Ditiragalo tsa hisetori, dipheto tsa loago, le maemo a ikonomi di ama basadi ka go dira gore ba apeye ka tsela e e nang le bonolo. E e theko e tlase kgotsa e tshwanetseng maemo a a farologaneng, gape di fetola ditlwaelo tsa go apara le tsela ya go iponatsa go ya ka maemo a setso le a lefatshe.

Ubuntu ke kgopolo ya gore motho ke motho ka batho bangwe, e kaya go tshwanela tlhokomelo le kutlwano mo setšhabeng.

Ke ka rata lenyalo la setso ka go nne le tshegetsa setso le dikamano tsa lelapa. Le fa go ntse jalo lenyalo la Sekgowa le na le melemo ya semmuso, ka bobedi bo na le molemo go ya ka maemo a motho.

Go dira ngwana setso go akaretsa lenyalo la setso, meketeko le go buisana le baeteledipele madi a a tlhokegang a farologana ka metsotso e fitlhelwang go simolola sekete.

Ke apaya dijo tsa setso tse di jaaka bogobe, dikgobe, phofu le lerotse mo lenyalong la me. Ke ditlhopha ka gonne di bontsha setso sa rona, di botlhokwa mo moketeng ya setso mme di ralala mo di kopanong tsa lelapa.

Batho ba tshwenyegile ka bokebekwa jo akaretsang bosula, dikotsi, le go tlhoka tshireletso mo ditoropong. Seno se ama botshelo jwa letsatsi le letsatsi ka go dira gore batho ba ikutlwe ba sa sireletsega le go fokotsa kagiso mo matshelong a bone.

Mo setsong sa Setswana ngwana wa mosetsana ga a ja dijo tse di jaaka nama ya dikgomo tse di kgolo kgotsa dijo tsa basimane tse di nontshitsweng ka maatla. Lebaka ke go boloka setso le go thusa basimane go mo setšhabeng.

Ke ka botsa gore, a o ikemiseditse go tlhokomela le go tshegetsa lelapa? Ke a botsa gape gore, a o na le tiro kgotsa letseno? Ka botsa gape gore, a o amogela setso le ditlwaelo tsa lelapa? Ke a botsa gape gore, a ona le maitshwaro a a siameng? La bofelo ka botsa gape gore, a o ikemiseditse go rarabolola mathata ka kagiso?